Ngithanda ukuhlanza izitja. Ngikuthandela ukuthi kwenza indlu ihlale ihlwengekile begodu angicabangi litho nangikwenzako.

Ngelinye ilanga bengihlanza izambatho ngathola imadlana ngephokothweni lebhrugu.

Nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa, into engitlhoga khulu ziingoma. Iingoma zenza bona umoya wami utjhuguluke ngibe semoyeni wokwenza into leyo begodu ngingacabangi litho, iinkinga nezinye izinto ezidabukisako.

Ngiwenza ngingedwa. Ngikwenzela ukuthi ngingakghoni ukuba nabanye abantu kodwana kubesikhathi sami sokuzicabanga nesokwenza into efunwa ngimi ngesikhathi leso.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa kutjala. Ngithanda ukuwenza ekuseni ngombana ilanga lisuke lingakaphumi begodu akekho nomuntu ongiqalileko ngesikhathi leso bona ngenzani.

Emsebenzini wami wokuzilibazisa ukutjala, ngifunde ukubekezela ngombana into uyitjala namhlanje ithathe isikhathi ukuvela begodu ngesinye isikhathi ayiveli nokuvela into leyo oyitjalileko namkha ivele ngendlela ongayithabeliko.

Iye, umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile ngombana wenza bona umndeni wami ulale udlile begodu nami ingqondo yami ihlale icabanga izinto ezihle.

Esikhathini esinengi nangitjalako, angicabangi iinkinga, angicabangi enye into, ngicabanga into engisuke ngiyenza ngesikhathi leso. Nangitjalako ngizidlalela iingoma bese ngizicabangele iintjalo zami.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile emakhaya ngombana abantu abanengi banazo iingadi. Ukutjala yindlela yokuthola ukudla elula khulu emakhaya.

Iye, ngingathanda ukufundisa abantu ukutjala ngombana ilwazi lokutjala yilwazi ekufanele lingafi.

Ngingafunda ukupenda izinto ngombana ngiyathanda ukuberega ngemibala begodu nangingafunda ukupenda ngingenza imali enye eqadi.

Abangani bami baduda begodu bafundisa abantwana bangakibo ukududa. Lokhu kulula kibo ngombana abahlali emakhaya, bahlala emadorobheni.

Iye, umsebenzi wami wokutjala uyatjhuguluka ngesikhathi ngombana ekadeni abantu bebaregisa izinto ezifana nemabhakede ukuthelelela iintjalo zabo kodwana njena sesinama-pipe nezinye iindlela zokuthelelela ezingamorosi isikhathi.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ukutjala. Ukutjala kuletha ukudla ngendlini begodu kupholisa ihloko.

Ubudisi engihlangabezana nabo nangitjalako ziinkukhu ezidla iintjalo zami lokhu kwenza bona.

Ngingathanda ukuthi umsebenzi wami wokuzithabisa ungenzele imali ngombana lokho kungatjho bona ngingenza into engiyithandako ngeenkhathi zoke begodu ngingasalila nangemali.

Ngifunde bona nginalo ikghono lokubekezela ngombana into ngithi ngiyitjale namhlanje, ngiyivune emva kwesikhathi.

Ihliziyo kungaba buhlungu khulu ngombana ngiyo into engithembele ukuyenza mangingazizwa

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu ngasekhaya, ukutjala. Abantu abanengi baneengadi zabo lapho batjala khona ukudla ngombana abathandi ukuthenga iintjalo.

Liqiniso elipheleleko leli ngombana nawenza umsebenzi wokuzilibazisa, angeze bacabanga iinkinga zakho begodu ubanento ofuna ukuyenza njalo nawungazizwa kuhle.

Into engiyitlhoga khulu ukuthi indaba yami yokutjala iphumelele khulu, kungaba yindawo ngombana njena nangitjalako ngitjala ngekhaya begodu indawo yakhona yincani khulu kanti nangingathola indawo ekulu lapho ngingatjala khona ngingakghona ukutjala izinto ezinengi bengizithengise.

Ngingamtjela bona afunde ukuqhina iinhluthu ngombana abantu abanengi baqhina iinhluthu inyanga nenyanga begodu.